Dikanale le tse ke ratang ho di shebella ha ke shebelletse television, or-re se bonela hole. Ke House of Zwide ka ho e-TV, e be ba Scandal-e, ebe moo e be ba Smoke and Mirrors e be qetela e ba Izitha, The Enemy. Mme ka SABC one e ba Skeem Saam, Generations, Uzalo, ke dikanale tse ke ratang ho di shebella tseo. Mme ka SABC two ke Muvhango, mme ka Magic Showcase ke Zabalaza, Isibaya The Legacy.

Taba pele ntho e nka e etsang hore ho se ka bua maka hakana, ke ho tshwara kopano le batho bohle mme ke ba jwetse hore Ntate Modimo ha a rate leshano, ha a rate maka. Jwale re bapalle hole le ho bua maka, taba ya bobedi e nka ba jwetsang ke hore ha hona motho a serithi jwalo ka motho a sa buing maka. Motho ha a sa bue maka o na le serithi sena sena sena se hlomphahalang, mara ha o bua maka ha ona serithi ho hang, mme ha hona hore batho ka o hlompha. Mara Ha o bua nnete, o sa bui maka wa hlomphahala, o na le serithi, e mme o motho e le ho reng o matlafetse, mme o latella ditaelo tsa ntate Modimo.

Nna le ya mmakatsa bana ba ka, le boreha jwang jwale le na le mehala? Le boreha jwang? Akere re leetong tje tlamehile le ntshe mehala ya lona, mme le stream-e di movie nthwena e e bobebe. Ha o o stream-a, o bolela hore o shebella movie ka data ya hao ya inthanete wepesaeteng, sena se tlo hloka hore o be ne le account-e ya wepesaete. Ha o qeta ho etsa account-e o tla be e le ho na o kgonang ho shebella di movie website-eng eno ka data ya hao, Senana se o bolokela nako o se ka boreha le hape.

Ha o se tsebe hore dinako se di fetohile nou tje? Nke se kgone ho o rekela pampiri, mara nka o thusa hore o thole pampiri ya kajeno mohaleng wa hao. Ke batla o kene mane founung ya hao mohaleng wa hao, O kene ho Google Chrome o Search-e Daily Sun, ha o qeta ho search-a Daily Sun. Kena wepesaeteng ya bona mme o ye pamiring ya kajeno, o tla kgona ho bala pampiri ya kajeno ha monate mohaleng wa hao. Hobane taba ya pampiri nke se kgone ho o rekela yona, mara nka o thusa hore o kgone ho e bala mohaleng wa hao ka tsela e ke o hlaloseditseng ka yona.

Ha se re bua nnete dipuo tsa rona di emetse hantle diphatlalatsong tsena kaofela, mme ke motlotlo mme ke thabile ka senana, hobane ho bolela hore ho ba na le batho ba emelang puo tsa rona. Mme ba di buang ka boqhetseke ka bokgoni le boqhetseke ka tsebo e phahameng, sena se ya nthabisa mme se etsa hore ke tjhaelle batho bana monwana, hore ba dule ba tswela pele ba etsa mosebetsi ona o motle ona. Dipuo tsa rona ho fapana ha hwa tsona re tlamehile re di emele hohle mo re le teng ka tsela e phahameng, e hlomphehileng, mme ke seo se le ho reng batho diphatlalatsong tsena kaofela, ba di etsa. Ke nthwe ntle ke thabile.

Tjo tjo tjo tjo tjo tjo, hela motswalle wa kgomo monna rugby, kea utlwisisa o rata bolo, mara ha o ha o so utlwisise hore rugby ke papadi e monate jwang. Hao hao monna o siwa ke ntho tse ngata, rugby hao monna rugby e ke hore e mathisa madi ha o shebella o shebella dibapadi tsa teng di matha, di nkana di nkana mona ka sefuba monna. Di thiba e mong a re o re o lo etsa ntho, o lo etsa ntho mane, goal mane, e ba monate papadi enana. O kgona ho utlwisisa le ho bona hore ho etsahalang, hore ho lwanelwa taba ya hore hara di team-e tsena tse pedi e nngwe e se ka ya kora ho feta.